Tibangi ti tekela enhlokweni swilo swa ku fana na na na muholo wa munhu loyi a endlaka xikweleti.

Swivutiso leswi ni nga swi vutisaka i swivutiso swa mayelana na mali leyi ni nga ta yi hakela loko ni vuyisa xikweleti hikuva xikweleti na mali leyi i yi tekaka a hi swilo a hi mali leyi i nga yi vuyisaka u vuyisa mali leyiwani yi ri na mali eka yona.

Lexi lawulaka leswaku u ta tirhisa mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti i mayelana na mali leyi wena i yi kumaka n'hweti na n'hweti eka ntirho lowu u wu tirhaka.

I ku va munhu a kha a lava mali leyi tlulaka mpimo eka xikweleti lexi a xi lavaka hi xona xivangelo lexaku xi endla munhu a lava mali ya ku tlula mpimo.

Ku xaviselana na mhaka ya forex imhaka leyi vanhu va yi endlaka as ku trader i mhaka leyi dilaka na timhaka ta ti-currency ta mali ta matiko ya ku hambanahambana.

Ku hundzuriwa ka mali ya Afrika-Dzonga loko munhu a ya eZanzibar mali leyiwa ya cinca a yi fani hi mayelana ya ti-currency ya lahawani na ya le Zanzibar leswi swi swi endla leswaku mali yi cinca hi hi vutikelo bya yona a yi nge fani na mali leyi u yi tirhisisaka swiswona loko u ri Afrika-Dzonga na loko u ri Zanzibar.

Yi va khumba hi ndlela leyi yi cincaka leswi mali yi xavaka swona.

Ku pfula akhawunti ya le banga u fanele ku fikelela swilo swa ku fana na ku u va u ri muakatiko u fanele ku va u ri na malembe lama hundzeke eighteen.

Mina ni nga tsundzuxa munhu ku a ya eka bangi ya FNB hikuva i bangi leyi mina ni tirhisaka yona bangi leyiwani yi yi kahle ngopfu mayelana na ku va munhu a nga hlangani na swilo swa ku va a endliwa swilo swa ku fana na vu fraud na swin'wana na swin'wana leswi tibangi letin'wana ni twisisaku ku a ti teki xiboho eka swona.

Ni nga n'wi vutisa swilo swa ku yelana na leswi bangi yi swi lavaka eka mina ku va ni pfula banga na vona ni nga n'wi vutisa na ti-charges ta bangi ta n'hweti na n'hweti.

Ku hambana ka swona i ku va akhawunti ya cheke a yi charge ku fana na akhawunti leyin'wani machajelo ma yona ma le .

Swivutiso leswi ni nga swi vutisaka i swivutiso swo yelana na ti-charge leti va ti chajaka n'hweti na n'hweti i swivutiso leswi swi nga ni endlaka leswaku ni teka bangi ya kahle swivutiso swin'wana leswi ni nga swi vutisaka i mayelana na matirhelo ya bangi ka timhaka ta vu fraud ku bangi yi swi endlisa ku yini leswaku mina ni nga kumi vanhu lava va kotaka ku teka mali eka akhawunti ya mina ku nga ri na mpfumelelo from mina.

Matsalwa lama nga tirhisiwaka tanihi vumbhoni i matsalwa lama sukaka eka masipala ma kombaka laha munhu a tshamaka kona bangi yi lava laha munhu a tshamaka kona hi mhaka ya ku loko endliwa swin'wana mayelana na akhawunti ya yena swilo swa ku fana na ti-fraud na swin'wana na swin'wana va kota ku kuma la munhu a tshamaka kona.

Leswi a swi ta ni endla ni nga titwi kahle mara ni kota ku twisisa leswaku loko adirese ya mina yi nga tirhi a ni nge kumi ku pfuneka.

Mina ni nga ka ni nga va niki leswi swi nga endla leswaku ni nghena ekhombyeni loko vo tirhisa akhawunti ku endla swilo swa vuxisi kumbe ku endla leswi swi nga ta endla leswaku ni khomiwa.

Swivangelo leswi endlaka leswaku vanhu va pfula swi tiakhawunti ta le banga i swivangelo leswi yelanaka na ku vuvekisi bya mali hi swona leswaku vanhu va endla tiakhawunti ta le banga.

Ndlela yo antswa eka ku veka mali eka matirasi ya wena na ku veka mali ebanga eka matirasi ya wena munhu a nga fika a nghena a yi teka mali leyi loko a tiva la i vekaka kona mali ebanga mali ya wena yi va yi hlayisekile swinene.

Leswi swi vanga hileswaku mali loko i yi veka ku va na mali leyi u fanelaka ku yi kuma hi mayelana na interest leswi swi endla leswaku tibanga ti va na nhlawulo wo humesa .

Akhawunti leyi u faneleke ku yi pfula eABSA i akhawunti ya savings leswi swi endla leswaku mali ya wena na machajelo ya banga ya va ehansi swivutiso leswi u nga swi vutisaka mutsundzuxi i swivutiso swa ku yelana na leswi va nga yi nga endlaka swona hi mayelana ya ti-charges ta n'hweti na n'hweti.

Nkoka wo ti hlayisela mali yo yi tirhisa hi nkarhi na nkarhi wo karhi i ku va nkarhi walowo loko wo fika u va u ri na mali leyi u nga yi hlayisa.

Ni nga va khorwisa hi ndlela leyi mina ni swi endlisaka swona hikuva i swilo leswi ni swi endlaka siku na siku ni nga va komba hi leswi mina ni va ka ni kha ni swi endlisaka swona.

Makhadi ma xikweleti ma hakeriwa mali ya lembe na lembe hikuva mali leyiwani yi va munhu a endle xikweleti se munhu i fane a yi hakela hikokwalaho va endla xikweleti.

Ku ya hi miehleketo ya mina ndzi ehleketa leswaku a swi kona sweleswo a swi kona ku ri munhu a nga hakela mali ya lembe na lembe a nga yi tirhisanga mali leyi munhu u fanele a yi hakela hi ku ya hi loko a yi tirhisile.

Mali ya lembe na lembe ya tlheriseriwa ndzi vula leswaku ya tlheriseriwa loko ri ku u va u yi tirhisile loko u va u yi tirhisile mali leyi munhu u fane a yi tlherisa.

Eya mali leyi ya hambana hi ku ya hi mixaka ya makhadi ndzi vula leswi hikuva ku na black card ku na man'wanyana makhadi a wu yi kumi mali leyi like ka black card va chela mali ya ku tala kambe laman'wana makhadi u kuma leswaku va va va chele mali yintsongo yo ka ya nga hundzi nhlayo wo karhi.

Mimpfuno i ku va khadi leri ku pfuna leswaku u xava swilo hi nkarhi wolowo u nga ta va mali u ri hava so ri va ri karhi ri ku pfuna leswaku u xava swilo for nkarhi walowo.

Leswi munhu a faneleke ku swi endla ku hlawula khadi ra xikweleti i ku languta leswaku xana u ta swi kota ku hakela mali leyi ku ya emahlweni ke nakona u fanele munhu a languta leswaku xana wa qualify ke.

Hi ku ya hi vutivi hi vutivi bya mina makhadi ma xikweleti ma tirha hi ndlela leyiwani makhadi ma xikweleti ku cheriwa mali yo karhi leyi u faneleke u yi tirhisa ni nga leswi ni nga vulaka leswaku i limit loko wo endla mali leyi yi fika lahaya a swa ha pfumeli leswaku u endla xikweleti xi ya mahlweni.

Lexi lawulaka leswaku u fanekele u hakela mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti ndzi nga vula leswaku i i ku ri wa wa wa qualify ke nakona i ku ri u fanekele u tirhisa mali yo karhi.

Lexi humelelaka loko munhu a nga ha swi koti ku ha ku hakela khadi ra yena ra xikweleti i ku khadi ra ku nyika nkarhi wo karhi ni nga vula leswaku kumbe tin'hweti tinharhu va vona leswaku wa swi kota ku hakela loko va swi vona leswaku a wu swi koti va ri pfala and ivi u hetelela u blacklist-iwile loko u nga hakeli.

Matsalwa lawa u fanekeleke u va na wona ku va u pfula akhawunti ya xikweleti i pay slip na proof of residence lexi ni nga vulaka lexaku xilo lexi i xilo lexi kombisaka leswaku munhu u tshama kwihi ID.

Munghana wa mina ndzi nga n'wi byela leswaku xivangelo xa mina xa ku va ndzi lava khadi leri i ku ndzi fanekele ndzi xava swilo leswi ndzi nga koteki ku swi xava hi muholo wa mina so khadi ra xikweleti ri endla leswaku ndzi kota ku fikelela swilo swo karhi leswi ni nga swi koti ku swi fikelela hi muholo wa mina.

Ndzi nga vula leswaku switirhisiwa xa ku tlula mpimo ka mali i ku loko munhu a tirhisa ku tlula mali ku tlula mpimo khadi va va hetelela va ri pfarile.

Mali ya khomixini leyi munhu a fanekeleke ku ya hakela loko a xava nhundzu matikomambe i mali leyi va va va vula leswaku i mali ya ku va va hundzisa swilo swa wena kumbe enandzwini nkarhi wun'wani kumbe ku va ku ri na nambu nkarhi wun'wani ku tirha ti-plane.

Mali i xitlhangu xa vutomi himpela nkoka wa ku pfula akhawunti ya bangi i ku loko u nga fikeleli ku xava swilo u nga swi kota ku hakela mali leyiwani hi swintsongontsongo.

Xihlangi lexi lavaka ku pfula akhawunti ndzi nga xi hlohlotelo leswaku xi ya xi ya pfula akhawunti ya bangi eka FNB. FNB ya pfuna vana ya pfuna ya yi na yona akhawunti ya swihlangi kambe na ABSA.

Mina lexi ndzi nga xi endlaka i ku va ndzi fika ndzi vutisa leswaku xana cheque akhawunti yi tirha njhani, vona va ta ndzi hlamusela hi ndlela leyi tirhaka ha yona.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ku va a chela mali eka akhawunti loko a yi pfula, swi tshama ri va ri na mali.

Nkoka i ku va munhu a tirhisa ku yena yi ta n'wi pfuna. Ku fana na van'wana va tirhisa Capitec van'wani va tirhisa yi tsakeli Capitec.

Tindlela leti munhu a nga ti tirhisaka ku kambisisa akhawunti ya yena i ku va munhu a tirhisa app, leti tirhisiwaka etibangi ku va cheka swilo swa yena.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku mali loko a yi veka etirasini a swi pfuni nchumu, hikuva loko yo yiviwa a ku na laha a nga ta yi kuma kona.

Swiletelo leswi munhu a faneleke a swi landzelela i ku va munhu a famba na ID ya yena, a tlhela a famba na proof of residence.

Munhu u fanekele a yi pfala akhawunti loko a nga ha yi lavi hikuva yi ta endla leswaku a sala na swikweleti. Ku na ti-monthly fee leti tekiwaka, loko vo kuma leswaku a ku na nchumu a va a karhi a kolota.

Hikuva va va va ti byele leswaku mali ya wena u ta yi khipa for nkarhi lowu wu nga vula wona leswaku u ya yi khipa for wona.

Hikuva hi ndlela yeleyo mali yi va yi hlayisekile eka bangi ya vona. A swi tivi leswaku xivutiso ndzi xi twile kahle.

Magoza lama munhu a nga ma tekaka i ku va a nga tirhisa app-e. Kambe ndzi vona swi ri kahle leswaku munhu a ya ebangini straight, hi kona laha a nga ta pfuneka.

Leswaku munhu a swi tiva leswaku u na mali ya backup-u leyi yi nga ta n'wi pfuna hi ku ya hi nkarhi hi nkarhi wa swidingeko.

Mali liya loko u yi veka u vula leswaku u yi veka for nkarhi wo tanihi kwihi. U vula leswaku mali liya u ta yi teka loko u fika date leyi u nga.

Swi endla ndzi nga titwi kahle. Hikuva mina ndzi va ndzi langutele leswaku ndzi ta kuma mali yo karhi, kambe ndzi xota.

Mbuyelo wo pfula mali ya bindzu i ku, ka akhawunti ya bindzu va charge-a mali ku hambana eka akhawunti ya.

Xivangelo ku nga va ku ri ku u va u lahle khadi, kumbe u nga tsakanga hi matirhelo ya bangi yeleyo yo karhi.

Munhu u fanele a ya ebangi a ya deposit-a. Mali wa swi kota ku fika a ya ehandle eka ATM a deposit.

Ndzi ehleketa leswaku a swi kombisi matirhelo ma kahle mabindzu. Hikuva loko munhu a kokeriwe karhi endzhaku ka ku va ku nga vi na ku pfumelelana, swi endla leswaku bangi yi na ku.

Ndzi ta hlamusela hi ku ya hi Capitec na FNB. Munhu loko a pfala akhawunti u fanele a ya eburancini ya bank a ya hlamusela xivangelo. Va ta pfala.

Bangi eka selufoni va vula leswaku u va u download-e app-e ya bangi, hi kona laha u kotaka ku endla swilo hi ku olova.

Eya swi na nkoka swinene ku va munhu a cinca PIN ya bangi. Ku endlela leswaku tinsulavoya.

Vuhlayiseki byi kona ku va munhu a endla a endla mali hi kota ku tirhisa app.

Ndzi nga n'wi hlohlotela leswaku a tshama hikuva swi na nkoka eka yena swinene, swi nga n'wi pfuna.

Ndza pfumela leswaku medical aid ya durha, kambe mfumo wu endle leswaku na ku pfuneka eswibedhlele mahala.

A wu ri nawu wa kahle hikuva swi kahle loko movha u va kota ku claim-a mali after, leyi u nga tlhelaka u kota u xava movha wun'wana.

I vutihlamuleri bya vona vatirhi xikan'we na vona vathori pfuna swinene loko ntirho wu ta va wu herile leswaku u va u karhi u .

Ndzi nga n'wi byela leswaku u fanekele a va a ri na maphepha lama kombisaka kwihi. IDi, proof of na bank statement a ya eka labour nakona.

I ku va va endla leswaku vatirhi loko ntirho wu hela va kuma leswi wu nga ta va pfuna .

Wu pfuna leswaku munhu a va a karhi a ti xavela swakudya a tlhela a wun'wana hi mali liyani.

Nkoka i ku va vanhu lava va kotaka ku ti hlayisa for nkarhi na ntirho. Va xava swakudya .